Leswi munhu a nga swi endlaka swo hungasa swo tsakisa swa le handle emadorobeni na le makaya ku nga va ku tlanga mitlango ya swa miehleketo ngo va makarati kumbe swin'wana swa mitlangu yo hungasa.

Ku tshama ni ri karhi ni tlanga mitlangu ni tsundzuka na ha endla swa mphikizano wo tsutsuma exikolweni a swi ni pfuna hi ndlela ya ku ri ni tshama ni kha ni nga ni ri karhi ni nga khomiwi hi vuvabyi byo rhatane bya xirhami bya mukhuhlwani miri wa mina a wu kota ku tilwela kasi sweswi a na ha tlangi no tshama no pfuka ni ya ntirhweni ni vuya ni tlela ni dya swakudya kambe khale loko na ha tlanga mitlangu miri wa mina a wu tshama wu ri kahle.

Xivutiso xo sungula i ku n'wi vutisa leswaku xana u sungule rini ku nghenelela swa mitlangu xa vumbirhi i ku n'wi vutisa leswaku hi xihi lexi n'wi tsakisaka ngopfu ku va a ri karhi a tlanga bolo xa vunharhu i ku n'wi vutisa leswaku xana u hakeliwa mali yo ringanela matirhelo ya yena xana ke?

Mutlangi u tlangela xi xikwadi xa Afrika-Dzonga a korela team hi lembe ra twenty ten laha yi tlanga na team yin'wana ya le ka continent-e ya America ehehla vuxa bya dyambu mutlangi loyi u vile na nkucetelo wa ku na mina ni navela leswaku siku rin'wana hikuva no tlanga bolo ni kota ku kora hi ndlela leyi a nga kora hi yona.

Nkoka wa ku va ku ri na ntlangu eka vana na vanhu lava kule i ku va vanhu lava ku ri va kota ku dyondzisa vana lavatsongo hi ku endla leswaku lava vana va kota ku vona leswaku swo karhi swi endliwa njhani swi tlangiwa njhani tanihi ncuva kumbe muravarava va ngo ho no dyondza leswaku wu tlangiwa njhani loko va tlanga na lavakulu.

Xipano xa rugby xi vitaniwa Springbok i vi xa milenge i Bafana Bafana kasi xa cricket i Proteas.

Ku tlanga ku tlanga bolo ya milenge swi ve ni swi ni swi ve na xiave eka ku va ni tikuma ni ri na vanghana vo tala hikuva a ni hlangana na vanhu vo tala naswona a hi phasana bolo hi tlhela hi tivana na mavito naswona hetelela hi tsakelana na matlangelo ma kona.

E-e, a ya basanga maendlelo lawa ya na ya na xiave eka ku va vana va nga va nga dyondzi kumbe ku tiva ku hanya na van'wana vanhu naswona na loko va nga ta va va kulini va ta va va na na lowuwani wa ku sivela van'wana ehandle.

Ku na ku na mitlango ya le ka betway ya xifulayimachinana leyi u tsalaka ntsengo wo karhi naswona u pima leswaku xi ta fika kwihi xihaha xi ya hehla naswona loko xihaha yi nga se fika laha u nga .

Ku na xitori xa nyabangakhuvi laha vana vo karhi va sukaka va ya vhakela hahani wa vona laha ri va pelelaka valahlekeriwa hi ndlela va tikuma va nghenile eka muti lowu ku nga na dyo karhi leri taka na vusiku dyi ta dyi ta va rhasela naswona va hetelela va va va swi kotile ku tsutsuma emutini luya a va ngheni ka wona exikarhi ka vusiku hikuva a dyi tile dyi lava ku va dya xitshuriwa xitshuriwa lexiwani xi ni tsakisile ngopfu naswona xa tsokombela loko munhu a ri karhi orha ndzilo.

No va komba leswaku ku tlanga mitlangu ya so swi nga va fikelerisa kwihi evuton'wini naswona swi na mbuyelo wa yini evuton'wini vatlangi lava va nga humelela evuton'wini vo ngo no vhakela matikoxikaya va fika va tlanga na vona va endla leswaku ku ri va va na ku tsakela ku tlanga ntlangu va na rirhandzu ka mitlangu liya hi ndlela yaleyo.

Mitlangu yi nga endla leswaku ku va ku ri na vanhu lava va nga ta kunguhata ni ku lulamisa mitlangu yo karhi ku va ku ri mitirho ya vona naswona ku nga va ni mitirho yin'wana ya vanhu va vuhlayiseki lava nga ta endla leswaku vanhu va hlayiseka ni van'wana lava nga na vuswikoti byo ongola va nga kuma mitirho yo va va ri karhi va ongola if loko ko va ku humelele mhaka ya ku va munhu wo karhi a vaviseka.

Ntlangu wa rugby hi wona ni wu tsakelaka ngopfu hikuva na wu tiva leswaku wu tlangiwa njhani naswona leswaku ku endleka yini loko vanhu va ri karhi va tlanga ni ni vutivi ngopfu ni vuxokoxoko ni vurhon'wana ni tiva hinkwaswo leswi endlekaka loko munhu a korile loko ku endleka penalt swi va swi va ku humelele yini na swi tiva swo fana na sweswo.

Exikolweni lexi mina a ni dyondza eka xona a ku ri ni ntlango wo tsutsuma lowu vitanaka ntlangu wa swipotso lowu na mina ni nghenelela eka wona laha munhu ambala vest ni xiburukwani xo koma masokisi ni tintangu ta swipaki leti ti nga tikiku vest na yona yi endla leswaku moya wu nghena xiburukwani xi endla leswaku munhu a nga heleriwi hi matimba.

Nongonoko wa mina a wu ta va ntlangu na mitlangu ya bolo tanihileswi laha ni humaka kona yi rhandziwaka mitlangu ya bolo naswona ku va na mitlangu ya ndhavuko yo fana ni muravarava ni ncuva ni ni khadi ku kota ku katsa timbewu hinkwato ta vanhu.

Ntlangu wo fana ni ncuva ncuva i ntlangu lowu u kotaka ku ku challenge miehleketo ya munhu naswona wu na ku tsakisa swinene ku ya hi mina na wu tsakela ntlangu lowuyani ene na ku tshemba leswaku loko vanhu vo tala va nga wu tsakela.

Ku tlanga ntlangu wa bolo ni ku tlanga ntlangu wu pfuka nampundzu munhu a tsutsuma kambe a nga tsutsumi hi rivilo naswona swa pfuneta ku endla leswaku munhu a ri na a va na rihanyo lerinene.

Ntlangu lowu a wu ri ni dyondzo ya ku kota ku kunguhata naswona milawu lowu a wu ri kona eka wona hi lowu wa ku munhu a nga vulavuli ni un'wana loyi a nga le ku tlangeni ka loko a ri karhi a tlanga hikuva swo fana na sweswo ku va ku ri vuxisi.

Xiave lexi nga kona eka ndhavuko ya ndhavuko na ya na swiyenge swa ndhavuko loko ku ri na mitlangu yo karhi vanhu va kota ku hlangana endhawini yin'we loko swekiwe swakudya swo karhi vanhu va dya swin'we va share naswona va kota ku vulavula hi swa khale swi nga endla leswaku naswona ku yimbeleriwa loko kha ku ciniwa ku nga yimbeleriwa vanhu van'wani va kota ku tiva tinghoma ta khale van'wani va tiva macinelo ya khale na swakudya swa khale.

Hi minkarhi yo fana ni mikarhi ya ti-league ta Afrika loko swo fana ku tlanga ti-team kumbe xi xikwadi xa Afrika-Dzonga ni xikwadi xa tiko rin'wana ku va ku ri na vuxaka hikuva vanhu vo ta hi le tikweni leri ri tlanga na xikwadi xa le South Africa va va va va hlangana va va kha va bula hi mikarhi leyi bolo yi va ka yi kha yi tlanga va tivana va tivisana na na hi tinxaka ta tindhavuko ta vona hinkwaswonkwaswo ka swona.

U fanekele ku va munhu loyi a nga tshama a tlanga bolo naswona a nga na ntokoto ni vutivi ni vurhon'wana loko swi ta eka ntlangu wa bolo naswona u fanekele a va ni vutshila a tiva vutshila bya ndhavuko wa bolo. Ku nga vi ku ri munhu njhe a nga ya exikolweni ku fanekele na loko ku u yeni exikolweni naswona a vile a va ni ntokoto kumbe experience yo tlanga bolo ya kona a kota ku tiva ku bolo yi tlangiwa njhani.

to fana na Facebook, TikTok na YouTube hi tona tindhawu ta vuhangalasamahungu lebya so byo hungasa kambe ni nga rivali ku katsa ni ni mavonakule kumbe rhadiyo.

Vanhu vo vo nwa byalwa va seketela mitlangu ya bolo kumbe yin'wana na yin'wana hikuva va xava byalwa va ya va ya tshama swipotsweni kumbe loko ku ri le makaya va ya va ya tshama etigirawundini va languta loko kha ku tlangiwa va ri karhi va seketela va ri karhi va tsaka hinkwaswonkwaswo.

Mhaka ya mitlangu yi na ku pfuna eka ku nyika vana kumbe ku vana vuswikoti byo rhangela tanihiloko munhu swo swo kumeka ku ri yena muleteri wa xikwadi xo karhi kumbe ntlawa wo karhi. U u va a ri kota ku dyondza leswaku vanhu va rhangeriwa njhani naswona ku laveka yini loko u kha u rhangela vanhu naswona u va a kota ku vona vanhu van'wana va ri karhi va rhangela van'wana tanihiloko u ri karhi u ri mutlangi wa bolo loyi a mi khocaka u ta mi dyondzisa leswaku ri mi fanekele mi endla yini and loko u ri karhi u n'wi languta na wena u ta va u hetelela u navela ku va siku rin'wana na wena u dyondzisa van'wana.

Leswi va nga tikhomisaka xiswona eka swiyimo swa so i ku amukela kumbe va report-a eka va nawu leswaku swa so swi le ku endlekeni hi kona hi ndlela yaleyo va ta va ri karhi va kota ku pfuneka.

Mitlangu yi dyondzisa vana timhaka to tiyisela no tinyiketela hikuva loko va ri karhi va phikizana na van'wana swi va endla leswaku va va na tlhitlhi ya ku navela na vona ku fikela loko ku va le ku tsandzekeni ku ku hambana na loko munhu a ri karhi a tlanga a ri wexe.

I ku dyondzisa mitlangu yo karhi ni ku tlhontlha miehleketo naswona ni ku nyanyula vadyondzi naswona ni ku hlohlotelo leswaku van'wana va ni ku navela eka mitlangu yo karhi.

Mutlangi loyi ndzi nga n'wi vulaka wa ndhuma i Simphiwe Tshabalala loyi a tlangela xikwadi xa South Africa xa Bafana Bafana laha a nga kora kutlunya wo sungula eka mphikizano wa world cup laha ku tlanga Bafana Bafana yi vitaniwaka South Africa na Mexico.

Mitlangu yi pfuna vantshwa hi ndlela yo fana na ku va yi endla leswaku ri va va na lexi va nga ta tinyiketela eka xona ni ku dyondza mahanyelo .

Ina swa pfuna hikuva loko ku ri na mitlangu yo fana ni ya bolo ya misava ya vo FIFA kumbe ti-Olympic games swi endla leswaku va vanhu va dyondza mikhuva ya vanhu van'wana naswona ni matirhelo ya vanhu van'wana. Leswi endla leswaku ku va na kurhula naswona ku tsakelana hikuva vanhu va va ni ku navela loko a ri nkarhi wun'wani a mi ri karhi mi vona matirhelo ya yena mi va ni ku navela ku dyondza leswi a swi endlaka leswi endlaka ku va na kurhula emisaveni.

Xikolo kumbe nhloko ya xikolo a nga ha ya eka van'wamabindzu lava nga na switirhisiwa leswiwani a ya kombela leswaku u kombela mpfuno wa switirhisiwa swa so kumbe nhloko ya xikolo yi ngo ho ya eka eka tindzawulo to karhi tanihi tindzawulo ta vutshila ni ndhavuko laha va nga yaka va ya va kombela swo fana na leswi nga tirhisiwaku for ku tlanga mitlangu yo fana ya bolo kumbe mitlangu ya mincino yo karhi.

Ina, a ndzi ta wu tsakela hikuva ndzi na ku tsakela kumbe rirhandzu loko swi ta eka nongonoko wa vurimi vurimi byi ndzi tsakisa hikuva ndzi na ku rhandza ku vona swimilana ku sukusela evutsongwanini bya swona ku ya fika evukulwini bya swona laha ndzi nga kotaka ku swi cheleta ni hamba ni siku na siku ni ya ni ya cheka ximilana xa mina so loko ndzi langusile eka nongonoko lowu ndzi vona leswaku ku nga va ni ku tsaka embilwini ya mina ngati ya mina yi nga khuluka loko ku va ku na nongonoko wo fana ni lowu.

Ku va vana va ti nyiketela eka swilo swo fana ni ti-digital kumbe ku tlanga mitlangu leyi tirhisiwaka etifonini naswona va nga ha ti nyiketeli eku tshameni ni vatswari leswaku va yingisela kumbe ku twa hi ndhavuko kumbe hi matimu ya ka vona kumbe matimu ya leswi khale a ku ri xiswona.

A ya ha ri kona hikuva masiku lawa vatukulu kumbe vana va ti nyiketela eku tshameni navusiku va vona mavonakule kumbe va ti-radio kumbe va tlanga hi tifoni ta vona mitlangu yo karhi ya ti-digital.

Swi endla leswaku munhu a tshama a tsakile naswona a nga ti nyiketeli eka ti eka swiphiqo leswi a nga na swona evuton'wini bya yena a langusa kumbe a ri karhi a ti teka a ri na van'wana.

I ximilana xa murhi wa mangwa ximilana lexiwani xi ndzi tsakisa hikuva xi ri na tinguva to karhi loko xi ri eku kuleni ka xona.

Mitlangu ya ku fana ni ku khandziya ntshava leyi munhu a nga yi endlaka eka tiko ra Cape Town leswi swi ndzi tsakisa hikuva ku va ku ri ndlela yo tlanga ndlela ya vutiolori mina ndzi munhu loyi a rhandzaka ku tiolola.

A ndzi ta vula leswaku na mina ndzi tsakela ku nghenelela hikuva ndzi munhu loyi a rhandzaka ku dyondza naswona ndzi rhandza ku ti tsakisa.

I dokodela loyi a nga na malembe yo hundza dzana loyi a hlamuseleke leswaku endyangwini wa ka vona a swi talangi kumbe a swi nga se tshama swi humelela leswaku ku va ku ri na vanhu lava hanyaka nkarhi wo leha yena hi yena munhu wo sungula ku hanya nkarhi wo leha ene naswona leswi swi humelela hikuva yena a nga se tshama a dzaha kumbe ku nwa byala kumbe swipyopyi swo karhi kumbe swidzidziharisi.

Hi ku va vanhu va kota ku tshama va ri na nkarhi wo va swin'we naswona ku tlanga swin'we va tolovelana ku tlula loko va ri eka tindhawu to xiximeka.

Swifaniso hikuva swifaniso u nga swi veka eka ndhawu yin'wana na yin'wana kasi tivhidiyo ti lava storage xa digital lexi nga va ka na khombo loko xitirhisiwa xa digital xo tshika xi va xi file .

I moya wo tenga lowu va ka kona eswirhapeni swa vurimi ni ku va munhu a vona vutomi byi ri kona eka swin'wana swa leswi hanyaka laha emisaveni.

Wu pfuna leswaku miehleketo ya vona yi va leyinene naswona yi pfuna leswaku ri va endla vutiolori leswi pfunaka eka miri ya vona leswaku yi tshama yi ri karhi yi kota ku ti lwela eka vuvabyi byo hambanahambana.

Ndzi nga n'wi dyondzisa leswaku u fanekele a swi tiva leswaku ku laveka yini ku va a endla ntanga naswona ndzi nga n'wi byela hi nkoka wa ku va munhu a ti nyiketa nkarhi wa ku endla swilo leswi swi nga tolovelekangiki swi ni ku va ni n'wi byela leswaku swi pfuna yini eka miehleketo.